Ha ke dumellane le bona ho hang, hobane ba hana na le ho keteka letswalo la Jeso Kreste, e leng horeng o la shwella dibe tsa rona.

Bohlokwa ba diboko ke ho thusa batho ho itseba hore na ke mang, le hore o tswa hokae. Diboko di thusa ho kopanya batho ho botsa hore ba tswa lelokong le le leng. Hape ke ho hlompha badimo le moetlo ya rona ya se-Africa .

Nka ba ruta hore bahlolohadi le dikhutsana le tsona ke batho le bona ba hloka, lerato ska mang le mang. Re tlameha ho ba nkela hloohong le bona ska le rona re inkela hloohong. Re tlohele ho ba kgesa hobane bona ba senang ba sena batho ba ka ba, ba ka llelang ho bona. Re hloka ho ba ngatana e le nngwe ska, ba lahlehetswe le bona.

Ho phehela ka pitseng ya maoto a mararo ke setso se leng horeng le ba, le badimo ba rona ba se amohela. Ha ho tla lehlakoreng la braai, yona braai e etsetswa meketjana e menate e sa kopanang le ya badimo, hoo ho bolelang hore braai , ha ya kopane le bodimo.

Sesebediswa se supang setso ka tlung ya haeso ke kobo le le koto e kileng ka fuwa ke nkgono. Se eleng horeng se hlalosa hore se ke le monna ke tlameha ho tobana le dintho tsa bonna, ke shebe hore le ka lelapeng re phetse hantle. Tseo di ne di hlalosa hore nkgono o ne se a ntshepa hore se ke hodile jwale, se ke le monna wa lelapa.

Dumela ngwaneso, ke fumane hore beke e tlang ke tla be ke le molekane wa motho. Ha se hobane ke kgethile empa ba nkgethetse lenyalo ka tlung. Ha ke so itsebe hore ke ikutlwa jwang, empa ke bohloko. Moetlo ona wa rona ekare wang thatafalla jwale. Ke sita le ho inahanela.

Ha ke so ka ke fumana monyetla wa ho phela le mafahla, tabeng ya hore mafahla a kenywe mokoting, ha ke nahane hore e ka kudisa lefahla le leng. Hobane ho tloha ho phethiswa tsa setso. Ke bona ho se kotsi hore ho kenywe a ntseng a phela ka mokoting, hobane ho a thobiswa feela.

Ha ke so ka ke ba le monyetla wa ho ja sehwapa se entsweng ka lapeng. Sehwapa se ke se tsebang ke sa lebenkeleng le sona ke se utlwa se le monate. Ke kgolwa sa ka tlung le sona se ka ba monate. Ha nka fumana monyetla wa ho se ja, ke se utlwe hore se tsamaya jwang, se a lelemela kapa jwang.

Tse nkgahlisang ka mmuso wa tokoloho ke hore re kgona ho nka monyetla wa ho nka karolo pusong. Re kgona ho vouta, ra kgetha ba re busang. Re kgona le ho bua puo tsa rona tsa lapeng ntle le kgatello. Re bue, re be le bokgoni ba ho aha bokamoso bo betere.

Matlo a tlohetsweng fela a fetoha maemo a bohlokotsebe le boshodu. Matlo ana a senya tikoloho hobane ha hlekiswe a senya botle ba tikoloho. Matswantle a fumana dintsha tsa rona, ha ho sena balebeletsi ba lelapa kapa e mong wa lelapa a rekise sebaka a sa tsebisa ba bang.

E, ke motho ya nkang dikeletso ho batho ba baholo, hobane ke kgolwa hore tsela e tsejwa ke ba ba bathong ba leng pele. Dikeletso tsa bona ke dula ke di nka ka mehla le mehla ebile ke a di sebedisa, hoba ba se ba ile ba feta ho tsona. Ho betere ha ke nka botsa bona ba nthusa.